Ditsela tsa dibaesekele ga ise di agiwe kwa metseselegaeng, bogolo jang ka ntlha ya madi a a lekanyeditsweng. Kitlwano e e kwa tlase ya baagi le pharakano e nnye fa e bapisiwa le ditoropokgolo. Setšhaba se ka nna sa se ka sa bua ka ga seno ka gonne batho ba le bantsi kwa metseselegaeng ba ikaegile ka dikoloi kgotsa go tsamaya ka dinao, ka jalo go tsamaya ka baesekele ga go bonwe e le selo se se botlhokwa, gape temogo ga melemo ya ditsela tsa dibaesekele e ka nna kwa tlase mo baaging bano.

Fa o tsamaya sekgala se se leele ka koloi, go botlhokwa go akanyetsa ditshenyegelo tsa lookwane tse di ka nnang botlhokwa go ikaegile ka sekgala le bokgoni jwa lookwane la koloi. Gape o tshwanetse go dira tekanyetso-kabo ya dituelo, dituelo tsa go paka le marobalo a ka nnang teng fa loeto lo tlhoka gore o robale bosigo. Go rulaganyatsa tsela ya gago, go tlhola boemo jwa koloi le go naya nako ya go ikhutsa, go thusa go tlhomamisa gore loeto le babalesegile e bile le phuthologile.

Pitlagano mo ditseleng tse di dirisiwang ke dikoloi tsa poraefete, e bakwa ke dikoloi tse dintsi thata mo lefelong le le lekaganyeditsweng la tsela, segolobogolo ka nako ya fa batho ba le bantsi. Dilo tse dingwe tse di bakang seno, ke dikotsi, go dirwa ga ditsela, dipone tsa pharakano tse di sa tshubiwang ka nako e e siameng le go tlhoka ditsela tse dingwe. Dikoloi tse di tsamayang ka iketlo le go paka dikoloi go se ka fa molaong ke tsona di gakatsang pitlagano ya pharakano mo ditseleng.

Go ipakanyetsa maikutlo a go kgweetsa lobaka lo lo leele mo Aforika Borwa, motho o tshwanetse go nna a ritibetse le go nna pelotelele, a itse gore maemo a tsela a ka nna kgwetlho. Go rulaganya loeto sentle, go ikhutsa le go nna o tlhomile mogopolo go thusa go fokotsa go ngamoga pelo, go reetsa mmino o o lapolosang kgotsa go nna le mopalami yo o go tshegeditseng, le gone go ka dira gore loeto lo nne monate e bile lo babalesege.

Go hirisa dikoloi go ka tokafatsa maitemogelo a bajanala ka go ba fa kgololesego ya go tsamaya ka tsela le nako e ba e batlang. Ba sa ikaega ka dipalangwa gangwe. Gape go ka ba fa monyetla wa go etela mafelo a a kwa thoko le go iketletsa mo leetong.

Dikgwetlho tse di lebaganeng le go somarela dipalangwa tsa metsi tsa hisetori di akaretsa tshenyego ya tlholego, tlhokego ya madi le tlhokomelo e e sa lekaneng. Di ka rarabololwa ka tshegetso ya puso, ditšhelete tsa boitsisanyo le go ruta setšhaba botlhokwa jwa dipalangwa tseo.

Se se ka rotloetsang dipalangwa tsa porofense go amogela thulaganyo ya ditlhwatlhwa tse di fokoditsweng, ke tlhokego ya go tokafatsa phitlhelelo ya ditirelo mo bathong ba ba nang le madi a a kwa tlase. Gape tshegetso ya puso le diphetogo mo melawaneng di ka kgothaletsa tiriso ya thulaganyo eno.

Di-company tse di hirang dikoloi di tla tlamela ka ditlhokego tsa bajanala ba boditšhabatšhaba ka go fana ka ditirelo ka dipuo tse dintsi. Ditšhupetso tse bonolo tsa inthanete le mekgwa ya tefo e e farologaneng. Gape go tlamela ka dikoloi tse di iketlileng le a bajanala go ka tokafatsa maitemogelo a bone.

Tsela e e kgatlhang thata ya sekepe, ke e e neng e feta mo ditlhakatlhakeng tsa Greek, ka metsi a a phepa le dipono tse di kgatlhang tsa dithaba. Se se dirileng gore e se ke ya lebalwa, ke bokgoni jwa go etela mafelo a mantsi a a ikgethileng mo letsatsing le le lengwe le botsalano jwa badiri ba sekepe.

Fa o fitlha ko boemelofofaneng la ntlha, o tshwanetse go bontsha ditokomane tsa leeto tse di maleba, dikwalo tsa boitsibiso le setefikeiti sa loeto, o bo o latela ditaela tsa go le go fetola ditekete. Gape o tshwanetse go batla lebokoso la go dithoto tsa gago le go fitlha kwa mo ka nako.